Amabrandi angayenza okuningi okubhekeni ukuthembeka kwabagqugquzeli. Bangaqala babukele izinto ezifakwa abagqugquzeli, babheke ukuthi izinto zakhona zinabalandeli abangakanani, ngaloko yiyo indlela elula yokubona ukuthi umgqugquzeli uzimisele ngomsebenzi awenzayo futhi ufuna ukwenza imali kanye nama-brand nawo angasebenzisana nawo lomgqugquzeli. Okunye abangakubheka, bangabheka mhlawumbe la sebafuna khona ukuthenga kumgqugquzeli ukuthi bamubhadale, bangabheka or-u bacele imininingwane yakhe ukuthi babheke ukuthi ungumuntu olungile for ukusebenza.

Loku kungaba lula ukuthi bakwenze, banga-promote-a abaculi bendawo, bayenzi ema-television-i bayenze ukuthi abaculi bendawo bavele sibabone, ikakhulukazi ebusuku lapho abantu abaningi babukele u-television-i, bakhone ukufunda ngabaculi abasha kanye nezingoma zabo bazikhalise kakhulu. Ngaloko kuzoyenza ukuthi abantu babone abantu abavelayo futhi naloko kuzoyenza ukuthi nomphakathi uthande umuculo owakhona endaweni.

Amamethriki engingawasebenzisa ukukala impumelelo yabagqugquzeli, ngingaqala ngabalandeli ababagqugquzeli ngiphinde ngibheke ukuthi abalandeli babo abantu abanjani, ingaba abantu abancane? Abantu abadala? Abantu abayisonto noma ngabantu bangaphandle? Ngalokho, ngalawo mamethriki, kunganginceda ukuthi ngikhone ukukhetha kahle, ngikhethe naloku engikufunayo ngoba umgqugquzeli asangaba namalandeli amaningi kodwa uthole ukuthi akusiyibo laba thina esibadingayo abalandeli, naloko kunganceda.

Izinkundla engingazicabanga ziyishintshe kakhulu indlela esithola ngayo umculo, ikakhulukazi abaculi abasha, bangancedeka kakhulu ngazo le zinkundla zokusakaza bukhoma ngoba izingoma zabo kuzobakhona abaningi ababonayo abathanda ukungena kuyo lemisakazi ebukhoma ngoba abantu bayithanda futhi abaningi abakhethi ukuthi ngubani. Yingakho-ke, noma uwumuntu omusha ongaziwa abantu bazongena, ngokungena kwabo yilapho umculo wakho uya phambili, mawuya phambili, nabo laba bayabona nabo khona abanye futhi abathanda ukwenza imisakazo yabo, bayakhuluma ngengoma yabo, uma ungacela nje ukuthi mabeya futhi kumasakaze yabo, bakhulume.

Okwenza ingoma yekhava iphumelele yikuthi singabantu sithanda ukubheka ngamehlo, sithanda ukubheka ngamehlo, amehlo yiwona ayenza ukuthi sikhone ukubona okuhle nokusichazayo, ngakho-ke yingakho ingoma ene khava kuyiyona ephumelelayo. Kodwa-ke kungayenziwa ukuthi nengoma yona ibe munandi kodwa ingoma yekhava iyenziwa ngamehlo wethu ngoba amehlo wethu athanda okuhle.

Imishini ehlakaniphile ibe nomthelela omkhulu ezimbonini ezifana nezemfundo, ngani? Ngoba manje imishini ehlakaniphile iyakhona ukuthi ikufundise ngendlela wena ofuna ukufunda ngayo, okubiziwa ngokuthi i-AI, ngokwesilungu bayibiza nge-artificial intelligence. Iyanceda kakhulu ukuthi abantu bakhone ukwenza izinto ngokushesha nangokufunda, if bafuna ukufunda ngokushesha bayakhona ukufunda, ngalokho kuncedeka kakhulu, abantu bayakhona ukuya phambili. Loku kushintsha indlela esiyenza ngayo izinto emhlabeni kodwa iphinde inceda neliningi labantu ukuthi bacede izinto ngokushesha.

Miningi imiphumela yefoni yokuqala ngqa emphakathini, kuningi futhi okuzile uma ifika le foni kanye nokuxhumana kwabantu kwashintsha kakhulu, yingani? Abantu kudala babevakashelana bahlale ndawonye, bakhulume, bahlale namalanga babonke baphane nothando kodwa ukufika kwamafoni kanye nokuxhumana emafonini, wayenza abantu ukuthi bahlale kude na ndawonye, babonane after isikhathi esiningi, ngaloko kuyenza ukuthi abantu bangasahlali bandawonye.